Eya ngoba ujantshi ushibhile, ukuba kuthiwa-ke bewushesha Nkosi yami, futhi-ke ne-traffic ayikho-ke, ya bengingawukhetha ujantshi ukuthi ngithuthe ngawo.

Bangabelana isikhathi sokuthi-ke, ngesikhathi esiwukuthi ama-shuttles azodlula bese kuthi ngesikhathi esiwukuthi impilo iqhubeke nje as normal.

Okungasithuthukisa ngale ndlela yokuthi izinto zingahleleka nesikhathi ngeke simosheke ngoba wonke umuntu umyalezo ngabe usufikile kuyena ukuthi ngesikhathi esiwukuthi kuyeza ukuthi, ngesikhathi esiwukuthi kufanele ngibe sengisendaweni ewukuthi ngiyokwamukela impahla ewukuthi.

Ngingalujabulela usizo lolo engilutholayo ngabe lulukhulu kakhulu sengiyi-senior citizen ngoba angakusizi ukufuna ukuhlala ngenkani ube uzazi ukuthi awuphilile. Loko kuzodala iy'ngozi emgaqweni.

Ngenza sure ukuthi wonke umuntu iy'dingo zakhe zibhekeleliwe, nanokuthi umzila uhlezi usendaweni e-right indlela yokuthi akekho umuntu ongalimala uma isitimela sifika.

Ingqalasizinda shame ngingasho ukuthi yiyo. Ke nobugebengu-ke obenzeka laphayana-ke khona abantu ababamba inkunzi laphaya yizona y'nselelo-ke ezikhona.

Iy'moto zingathathwa ziyiswe kwisevisi ukuze zizobhekwa ukuthi zisakulungele yini ukuhamba emgaqweni ayizukudala yini iy'ngozi. Loko nje kungasiza ukuthi kuthuthukise iy'mpilo.

Eyi ukuthi Nkosi yami sehlise hlampe iy'ngozi wonke umuntu ashayele kahle emgaqweni ngaleyo ndlela ay'zoba khona iy'ndleko zama-toll. Umgaqo nje siwuphathe kahle .

Eyi kuyabheda mfethu ngoba phela kufanele uphuma ekuseni kakhulu uyojaha ibhasi yesikhathi esiwukuthi ngoba hlampe abakhona kakhulu ekuseni bese kuthi emini-ke iyaba khona iphinde ibe khona kodwa akufani nasekuseni ngoba abantu basuke baningi beya .

Ukuthi babalayishe baze babe overload, lokho kubi phela abantu bayagula, banezifo ey'ningi abakwazi ukuthi baminyane endaweni eyodwa ngesikhathi eside.

Njengoba nje emsakazweni ikwazi ukumenyezelwa ukuthi endaweni ewukuthi kune-traffic endaweni ewukuthi kushayisene iy'moto kanje. Ungawusebenzisi lowo mzila wuzile uhambe ngomunye ukuze uzokwazi, so kuyasiza.

Kungadala ukuphazamiseka okukhulu cause abantu bazoqala bathuke ukuthi hawe ma isinyukile futhi, yabo okuchaza ukuthi nabo abathutha impahla beyilanda lapho bazophinde futhi banyuse imali. Kushukuthi yonke into izonyuka-ke emveni kwalokho kuzonyuka kwasani.

Ukuthi bafike bephephile la ebeya khona, nanokuthi nje bangalimali endleleni.

Ukuthi nje iy'ndleko sey'zoba nkulu, koda futhi nenzuzo ezongena izoba nkulu. Izo iy'ndleko y'zokwanda kodwa for isikhashana ngoba emveni kwesikhathi esijana kuzokhaveka khona.

Iy'mali zinomthelela omkhulu ngoba phela yizona ey'zo-decide ukuthi inzuzo iyenzeka noma ayenzeki yini. So, kuyenzeka inkampani ilahlekelwe yimali uthole ukuthi isiyavalwa, kanti futhi uma kuyikuthi isebenzela ukuthi ekwakheni inzuzo-ke izosimama.

Hheyi, ngingasenasitresi kanje ngigibele isitimela, si-late lapho ngiya kwi-interview. Ngi-late-ke manje ngo-ten minute wonke. Sasifike vele five minute late, hheyi koda atleast lezi esey'fakwe manje seziyashesha.

Iy'nzuzo ekuthutheni umphakathi kungaba ukuthi wonke umuntu ufika endaweni eyodwa ngesikhathi esisodwa yabo. Akufani noma ey'hambela ngemoto sihamba ngey'nyawo. Iy'ngozi-ke ukuthi eyi abantu uma bendawonye bazofa bonke shuthi ndawonye uma kwenzeka kwenzeka ingozi.

Ngingabachazela isimo ukuthi akukhona ukuthi kuzozuza mina, kepha isimo somnotho esingenza ukuthi ngithathe iy'nqumo ey'kanje, kodwa-ke nakhona angibaphoqeleli ukuthi basebenzise iloli lami.

Eyi yazi ave kunzima for umuntu okhubazekile ukuthi agibele ibhasi, kufanele athole umuntu ozomqukula. Sekusize khona ukuthi sekwakhiwe nala mabhasi lawa. Inkinga-ke asemadolobheni kuphela la emakhaya awakabi khona koda nje kunzima ukuqukula umuntu ohamba nge-wheelchair umfake ebhasini.

Ukuhamba ibanga elide uye esitobhini la ozothola khona ilokhuzana, isithunzi sakho sikuyisa la oya khona. Ukuminyana loku kwe-overload etekisini.